Motjha ya sa nkeng karolo dipapading a ka qeta nako e ngata a etsa dintho a le mong, jwalo ka ho shebella TV. Ekaba monyetla e fokolang ya ho ntlafatsa tshebedisano mmoho le tsebo ya puisano ho yena. Empa motjha ya nkang karolo dipapading, o ntlafatsa bophelo bo botle ba mmele le kelello. O ithuta ho iphehela , o beha mesebetsi pele le ho laola nako ka katleho. Motjha wa dipapadi ona le monyetla wa ho ntlafatsa tsebo ya bophelo ka tsela e nepahetseng hobane o tseba tshebedisano mmoho, ona le taelo le boikarabelo, ebile wa itshepa.

Motho eo keneng ke mo rata haholo dipapading o ne a dula a ruta ka ho itukisa. O ne a re, ho itukisa ke senotlolo sa katleho. Seo se nthusitse haholo bophelong ba ka hobane ke se sebedisa letsatsi le letsatsi. Ke hlokometse hore ha eba o sa itokisetsa, ho ka etsahala hore o hlolehe ho eng kapa eng oe etsang.

Dumela moetapele. Ke sebetsa lekaleng la dipapadi mme kena le dipotso tse seng kae ka dipapadi motseng ona. Taba ya pele eo ke ratang ho e tseba ke hore na ke papadi dife tse ratwang haholo ke batjha le batho ba baholo motseng? Ya bobedi, na ona le dibaka tsa dipapadi kapa dibaka tseo batho ba ka bapallang ho tsona? Qetellong ke mofuta o fe wa disebediswa tseo o di hlokang hona jwale? Ke a leboha ka nako ya hao moetapele, mme o natefellwe ke letsatsi la hao kaofela.

Motswalle wa ka, o keke wa dumela hore ho etsahetseng maobane bosiu. Tjhe, kene ke batla ho shebella karolo ya bobedi ya filimi eo ka bobedi re ileng ra e shebella cinema. Kene ke se ke entse merero le Kgopotso empa ntate o ne a batla ho shebella papadi ya hae. Ke ile ka mo kopa le ho mo kopa empa o ne a sa batle ho fetwa ke papadi eo ae ratang haholo televisheneng. Kene ke halefile hoo ke ileng ka kena ka kamoreng mme ka robala. Bosiu ba ka bone bo senyehile.

Setjhaba sa ka se ratehang, ha re bokaneng. Ha re ntse re hola, ke ha bohlokwa hore re dule re le mafolofolo mme re sebedisana le batho ba bang. Ka bomadimabe, ha rena di sebediswa bakeng sa batho ba baholo ho ikwetlisa. Ke sisinya hore re thehe dibaka tse loketseng batho ba baholo bakeng sa ho ikwetlisa. Re ka qala ka ho kgetholla dibaka tse kabang teng ho thaotha baithaopi le ho sebedisana le mekgatlo ya lehae. Batho ba baholo ba rona ba lokelwa ke tshehetso le tlhokomelo ya rona.

Setjhaba, re ka nka mehato ya ho netefatsa hore bohle bana le phihlello ya ditshebeletso tsa dipapadi le menyetla. Mona ke seo re ka se etsang. Re ka haha kapa ra ntlafatsa ditshebeletso tsa dipapadi tsa tsa lehae jwalo ka matamo, mabala le makgotla. Re ka fana ka ditho tsa theko e tlase kapa dikgetho tsa tshebediso bakeng sa dilemo tsohle. Qetellong, re ka theha mananeo a setjhaba bakeng sa dipapadi tse fapaneng, re shebane le ho kenyeletsa le ho fumaneha ha bonolo. Ka ho nka mehato ena, re ka hodisa talent-a, ra kgothaletsa mekgwa ya bophelo bo botle le ho fana ka menyetla ya hore batho ka bo mong ba ipabole dipapading tseo ba di ratang. Ho sa natswe semelo sa bone kapa maemo a bona a bophelo setjhabeng. Ke a leboha.

Ke fumana ditaba tsa bona di nkgothatsa ka ha di bontsha boqapi, ho rarolla mathata le ho sebetsa ka thata. Hangata di-video tsa bona, di hlahisa maikutlo, di kgothaletsa ho intlafatsa, mme di fana ka temohisiso ya bohlokwa.

Bophelo ba ka jwalo ka sebapadi bo ile ba fetoha haholo, ka eketseha ka dikamano tsa setjhaba. Kene ke tlameha ho laola botumo, ho boloka setshwantsho sa setjhaba, le ho sebedisana le balatedi. Phethoho ena e tlisitse menyetla le mathata. Ke ile ka tlameha ho theha maqheka a ho tsamaisa diphethoho tsena le ho boloka bophelo ba ka bo botle

Batho ba senya tjhelete dinthong tse sa hlokahaleng tse kang dipapadi. Ke nahana hore ba lokela ho sebedisa tjhelete eo hantle jwalo ka ho tsetela thutong ya bona, ho fana ka ditjhelete tsa bona ho batho ba futsanehileng, le ho reka dintho tse hlokahalang tse kang dijo.

Matsatsing ana ho bonolo ho bapatsa kgwebo ya hao le ha ele kaba eng? Mme ha eba o le raditshwantsho, seo se etsa hore ho be bonolo ho wena. Ntlha ya pele, o lokela ho haha portfolio moo o bontshang mosebetsi wa hao o motle ka ho fetisisa website-eng. Taba ya bobedi, sebedisa metjha ya ditaba ya setjhaba kapa social media molemong wa hao ka ho arolelana mosebetsi le ho ikopanya le bamamedi. Ka ho nka mehato ena, baetsi ba difoto ba ka kgothaletsa kgwebo ya bona ka nepo le ho hohela bareki.